Umqhubi wemoto okanye wesithuthi nasiphi na akufanelekanga ukuba ulayita icuba atshayela ngoxa esaqhubayo kuba esi senzo singenza ingxaki enkulu kakhulu, ezininzi futhi ke ezo ngxaki. Ezinye ziquka ukuba eli cuba alitshayayo lingaba yingozi kakhulu kuthi thina bakhweli bale bhasi. Okwesibini xa elayita icuba elo angajongana necuba elo alitshayayo endaweni yokujonga indlela leyo aqhuba kuyo, loo nto yenze ukuba asifake engozini.

Iimfazwe zeeteksi zaye zandichaphazela kakubi kakhulu. Komnye unyaka kwathi xa kwenzeka esi sehlo kwabe kufuneke ndiye kuvavanywa kwenye yeenkampani ezikwenye idolophu kunale ndikuyo, kwakufuneke ndisebenzise iitekisi ezo. Zange ndikwazi kuba yayimbi kakhulu into yayisenzeka kulo mfazwe, abanye abantu baze baphulukana nobomi babo. Ngoko ndaze ndagqiba ekubeni andizukwazi ukuya ndaze phulukana nomsebenzi lowo ndandiza kuwufumana kuloo ndawo okanye ndandisiya kuvavanyo lwayo kuloo ndawo ndandisiya kuyo.

Ewe, ndicinga uba ukuba yonke imibutho yeeteksi kufuneka iba nalo iqelana elithile leetekisi zabo elisebenzisa, elisebenzisa indlela enye nezi bhasi ukuze bazokwazi ukujongana nabantu babo abathi basebenzise iitekisi ezo or baye bengafuni ukusebenzisa iibhasi ezo. Kuba amaxesha amaninzi iibhasi zithatha ixesha elide ukuyofika kuloo ndawo uya kuyo ngoko kulula ukusebenzisa iteksi. Ngoko xa iteksi ijongene nemeko yabantu, zingafumana abantu abaninzi kakhulu abaza abakuhoyana nazo kuba beyazi ukuba izidingo zabo zijongiwe kwaye ziyafezekiswa.

Ukuba ndingaba namandla wokutshintsha le ngxaki yeemfazwe zeeteksi eMzantsi Afrika. Okokuqala ndingajonga ukuba ithini ingxaki. Yintoni eyenza ukuba kubekho ezimfazwe phakathi kwala maqela? Okwesibini ukufumana kwam ukuba yintoni le ngxaki ndijonge isisombululo esiza kukwazi ukuba senze wonke umntu onwabe kwezi, kulaa maqela yaye ndibeke umthetho otshoyo ukuba othe waqala le ngxaki, uza kufumana isohlwayo esinje ngokubanjwa okanye abhatale loo mali ithile ukuze ndikwazi ukuyazi into yoba akukho mntu uza kuphinda aqale le ngxaki.

Ukuba ndingangumkhokheli wamaqela asuka phesheya okhenketho, ndingaqinisekisa ukuba ndiqasha iinkampani zokhuselo ezizawuhamba nathi xa sizula ezi ndawo zeelokishi zondwendwelo. Kwaye ndiphinde ndithethe nabantu beelokishi ezo, amaqela phambili okanye abaphathi bendawo zeelokishi ndijonge, ndithethe nabo ngokubaluleka kwaba bantu baze bazokhenketha apha kule iilokishi leyo yethu okanye apha eMzantsi Afrika. Ukuze ndiqinisekise ukuba na nabo bayajongana nengxaki enje kwaye bayazama okanye bayenza indlela yokuba bakhuseleke kwindawo yonke abathe bahamba kuyo kuloo lokishi abakhenkethi abo.

Ewe, ndikhe ndeva kodwa andiqondi ukuba ziyanceda ziyasebenza kuba amaxesha amaninzi kuthi xa kuye kwathathwa ezo tekisi zabo bezibonwa ziqala olu qhushululu ziphinde zenze zinwenise le ngxaki kuba abo baphathi, abo baphathi bezi tekisi baye bafune ukuyo ziphindisela kwezi ndawo zithathwe kuzo iitekisi zabo. Ngoko loo nto iqhuba, inwenwisa uqhushululu olo lwenzekayo endaweni yokuliphelisa kwaye abakhweli, abakhweli baye bachaphazeleke. Abaqhubi bezi ndawo ezohlukeneyo baye bazibone kunyanzelekile ukuba balwe bebodwa kodwa bonke bazama uhlobo lokuphila kunokuba basebenzisane kuba bengabaqhubi bebonke.

I-customs clearance ibaluleke ekuthuthweni kweempahla ngolwandle kuba iyachaza ukuba kubhatalwe loo mali ibhatalweyo okanye.